Ewe ndingasebenzisa ithuba ukuba ndinolinikwa ukuba ngumfama wentsangu. Isizathu, isizathu sokuqala, intsangu ngumthi olichiza kwiinto ezinintsi yaye uba ndinolifumana ithuba ndingalisebenzisa kakhulu. Ndiyilime, emva kokuyilima kwam intsangu ndiyithengise koogqirha abasemthethweni, kwenzele bayisebenzise for amachiza afanelekileyo asemthethweni.

Izinto ezisisiseko ezifunekayo emntwini ukuze afanele kuqeshwa efama, umntu kufuneka abe nesakhono kunye namava osebenza efama. Ixhomekeka ke ifama le asebenza kuyo ngaba yifama yemfuyo okanye yifama yeziqhamo kodwa funekile abe nawo amava kunye nesakhono. Yaye umntu funeka abe neempepha ezimvumelayo kwilizwe lakhe uba angasebenza, ukuba angaqeshwa. Umntu kwakhona funeka ibe ngumntu onamandla, umntu omeleleyo ozokwazi usebenza kwiimeko ezithile eziza noba ngumfama.

Abantu endibaziyo ngokuqinisekileyo ukuba ngaba banganomdla ekuthengiseni kwam idiliya ziikampani ezinkulu ezithengisa ngaphandle, neenkampani ezisuka ngaphesheya kolwandle eziza apha kwisixeko sam zinganomdla kakhulu. Okunye ii-wineries kunye nabavelisi bewayini abasuka kwiindawo zonke zomhlaba banganomdla kakhulu. Yaye nabavelisi bejem banganomdla kakhulu ukuqiniseka kwam. Kunye neendawo, iikampani ezenza iziqhamo eziqinileyo okanye ezomileyo nazo zingaba nomdla kakhulu.

Umntakwethu ndingamxelela ukuba akululanga ukhulisa iihagu. Iihagu azityi kwiindawo ezimdaka kuphela okanye uzinike ukutya okumdaka kuphela, kwaye amaxesha funeka uzinikile ukutya okusempilweni ngoba nempilo yazo ibalulekile ukuze zikhule zomelele yaye zibe sempilweni. Iihagu naxa zizawufuneke zizalile akukho lula ngoba xa kufuneke zizalile kufuneka ube khona, ube secam'kwayo ubusuku nemini. Kwaye amaxesha ingayiveki yonke, iintsuku zosixhenxe, ubusuku nemini ube secan'kwayo kwenzele intshontsho layo lingafi.

Yho ndingavuya kakhulu. Ndihamba nabahlobo bam sidibane nomthi wequnube, yho ingayinto entle leyo ngoba ekukhuleni kwam bendiwatya kakhulu amaqunube. Ngamaxesha onke mna nabahlobo bam besihamba siyodlala phaa emahlathini yaye zonke izinto ebezikhula, iziqhamo ebezikhula phaa emahlathini besizitya nabahlobo bam ngamaxesha onke yaye sizonwabela. Hayi ngoku ezi nto sizityayo okanye ezi nto zityiwayo zingakho sempilweni. Ukutya okunintsi okusempilweni koku kupha emahlathini endle, iziqhamo. Ndingavuya kakhulu, ndingavuya kakhulu.

Kukuqinisekisa ukuba izilwanyana or imfuyo ikwindawo apho ikhuseleke khona. Okokuqala, akufunekanga kubekho macingo made awasondeleyo apho kukhona imfuyo. Okungcono kukha indlu apho imfuyo ihlala khona ngamaplanga kunoba ukusebenzisa amacangci, kunokusebenzisa iintsimbi, kunokusebenzisa amacingo. Kungcono usebenzise iplanga or amaplanga ukwakha indlu leyo imfuyo ihlala khona. Lukhuselo lokuqala olo olubalulekileyo for imfuyo.

Hayi zonke izityalo ziyatsha bubushushu belanga, ezinye ziyakwazi umelana nalo ilanga noba lishushu kangakanani na. Kodwa zikhona ke ezi zona zingakwazi umelana nobushushu belanga ziveske zinciphe. Ezi ziveske zinciphe zona ngamanye amaxesha iba ziziqhamo ezingomelelanga kakhulu, ziziqhamo ofuneke zinakekelwe ngamaxesha onke, azomelelanga. Yaye indalo ke ngoku yenza bana kube lula uba zingancipha. Kodwa ezi zomeleleyo zona noba ilanga lingade libe shushu ziyakwazi umelana nalo, kodwa ixhomekeka nobushushu belanga.

Njengomfama wezityalo ndingaqinisekisa ukuba ngamaxesha onke izityalo zam ndiyazinakekela ngamaxesha onke. Okokuqala, izityalo zam kuyawufuneka ngamaxesha onke ndimane ndizijonga ndizitshintshatshintshe. Namanzi endiwagalelayo kwizityalo zam kuyawufuneka ndiwajonge ndiwaqwalasele, angabi manintsi yaye angabi mancinci. Ngoba amanzi nawo ayakwazi ukongeza ekutsaleni izitshabalalisisi zezityalo. Ngoba xa zifumile kakhulu izityalo, izitshabalalisisi ziyavela xa kunjalo. Ngoko ke amanzi am endinkcenkceshela ngawo kufuneke ndiwajonge ngamaxesha ngamaxesha yaye izityalo zam ndimane ngozitshintshatshintsha, ndithenge nasezivenkileni.

Ngenxa yale meko sijongene nayo ndingamxelela umakhulu wam ukuba makhulu, kutheni ungathathi amaqanda eenkukhu uwathegise? Njani? Rhoqo inkukhu xa ibeka amaqanda uyawathatha awenzele iindawo zohlala yaye nayo laa nkukhu ayinakekele kakhulu ngoba yiyo lena ibeka amaqanda. Rhoqo xa ibeka amaqanda, siwathathe amaqanda siwabale siwabeke ezindaweni ezikhuselekileyo yaye sihambahambe sixela esixekweni ukuba ngoku ekhaya sithengisa amaqanda. Koko kuyawuncedisa ke ngoku.